Mna ngakwamava wam ndingathi alukho luhle uhlobo endiyendibone ngalo oluphathwe izigulane. So ngokweemvakalelo kumbono wam ndingathi urhulumente makaqinisekise ukhuseleko kwizibhedlele ndingaquka ukuthi izetyhurithi mazibe nalo ugalelo ngokuthi ngokuthi apho siye sabona khona nokungaphatheki kakuhle kwesigulana kwisibhedlele eso akuso abe nako ukusa emthethweni eso siganeko ababesibonile.

Ndingathi mna okwangoku ayikho into endakhe ndayiva ngogqirha wam. So apha kweli icandelo andizuba nayo andizuba nazo izimvo zokuthi ndithethe.

Ngokombono wam ndingaquka i-status ukutsheka i-HIV, ii-infections. Ndingaphinde ndibale i-high blood pressure.

Ukuba abantu abafumana amayeza kwisebe lezempilo bangawadeleli bacinge ukuba bayaqhathwa ukuzama ukubonakalisa ukuba yinto enye le nale bayithengayo.

Abantu abaphila nentsholongwane ugawulayo i-HIV ukutsho ukuze baphile ubomi obude kukuthi balandele imiqathango nemiyalelo leyo bayokuthi bayinikwe esibhedlele nangoonesi ukutsho.

Ufumana ukhathelo oluhle ngokubona kwam ndingatsho ukuba kumaxesha amaninzi abantu endibaziyo banee-medical aid ukutsho kuba loyo into ithetha ukuba noba kweyiphi na ingxaki i-medical aid yakhe yileyo izothi imsebenzele leyo ithi ibhatalwe ngumqeshi wakhe.

Mna ngokombono wam ndingathi ukhona umehluko more kakhulu apha kulutsha kwisizukulwana sangoku kuba sesona singathembi kwanto yesiNtu kuba sithi sesithembele esilungwini.

Ndingamcebisa ngokokuthi lo mxube akawazi ukuba ngowantoni and ke ngoku okubalulekileyo naye uzobe engazazi ukuba ugula ngantoni okanye kwaphantsi kweziphi iingxaki. So, ngokumcebisa kwam kukuba ahambe ayozitshekha esibhedlele nalapho aza kuthi afumane ulwazi ngcono malunga nempilo yakhe kunye namayeza anokuthi awafumane ukulwa le into imlwayo emzimbeni wakhe.

Ngokoluvo lwam ndingathi eyona nto ifanele kukhuseleko ndingaquka abasebenzi, ii-cameras ezi zona zezona zinto ezinokubeka iinkqubo zokugcina ukutya kukhuselekile kwizikolo kuba kuhlala abantu.

Endingazibala ndingathi calucalulwa ngokwebala ndingaquka ii-albino. Ii-albino ziye zingaziva zamkelekile xa zihleli nabantu kuba zizawucalucalulwa ngokwebala.

Ngokweengcebiso zam isigulane eso ndinganethuba sokuba ndihlale naso phantsi ndilifundise ngeyeza elo ndiyakuthi ndilinike lona and ke ngoku ndimazise nangento enokuthi ivele xa engaliseli iyeza okanye itritimenti leyo, ezobe eyinikwa. Ndandule ndimnike neengcebiso zam xa enokuthi alandele loo miqathango ndiyobe ndimnike yona.

Zingayichaphazela kakhulu kuba nam ngoku ndilapha kulo layini ndizobe ndingazazi okanye ndibe ndizibuze imibuzo engaqhelekiyo nanjengoko ndizobe ndinyamezele kulo layini ukuba ndide ndiyongena ngaphakathi because ndizawube ndizibuza imibuzo kuba mna ndizawulufana na uncedo.

Ndingathi ishiyana ngokweenkolelo zabantu. Abanye bathi basindisiwe abanye babengasindiswanga. Xa ungasindiswanga ukholelwa ukuba mawuzihlambe ukuzila uye ukwenze oko kuba wenza oko kusentliziyweni yakho.

Ndiya kayi-four enyakeni. Ngokombono wam ndingathi lo ndihlala naye, xa umntu olibhinqa usoloko esiya ekliniki. So ndiye ndizixele laa nto uba xa ephilile yena nam ndiphilile ngoba akekho omnye umntu endijonge kuye ngaphandle kwakhe.

Ewe, ngumbono wam ndicinga njalo ukuba baxatyisiwe kuba xa ungena kwiivenkile ezithile ziba khona iityhu zabantu abadala, nalapho baye bathi bafumane uncedo ngokukhawulezekileyo uquka nakwiindawo ezininzi kuye kuqalwe ngabo ukuncedwa.

Ndingaquka ukungaseli utywala, ukulala ngokwaneleyo, ukutya ukutya okunezakhamzimba nokujima.

Ndingavela ngokuthi aba baye bathi makasikhuphe isisu andinobaxhasa andinoma kwelabo icala kuba siphila nabantu abaphila neso sifo iDown syndrome. So andinobaxhasa, so ndingamkhuthaza ngokuthi agcine umntwana lowo kuba bakhona nabaphila naye ayizuba ngowokuqala.

Ewe, abantu abanintsi bayayiqonda ngokwaneleyo kuba ngokombono wam ndiye ndifumanise abo baye bathi abasazifuni ukuzisela kuba bazibiza ukuba ziidragzi nangona bangaxoki. So ngokombono wam banalo ulwazi ngokuchanekileyo kwe-ARVs kubantu abaziselayo.

Ndingabafundisa ngolu hlobo ukuba umntu ngumntu ngabantu, ngaphandle komnye umntu akusoze uye ube ngumntu. Ukuze ube ngumntu funeka uzihloniphe wena kuqala ukuze uhloniphe omnye mntu. So ngaloo mazwi kukuthi awumhleki umntu ngento anayo wena ungenayo.